Ntate Moruti. Ne ke batla ho tlisa ngwana kolobetsong, ka letsatsi la di twenty-three Motsheanong. Ne ke botsa hore, ho hloka hala eng? Ka letsatsi leo. Ke botsa le hore nako, o tla mo kolobetsa ka nako mang? Le hona ngwana o tla apara diaparo tsa mohuta mang?

Ke motho ya a rataho, setso sa ka le sa ba bang. Hobane ke tshepa hore re tshwanela ho ananela le ba bangwe ba batho. Ke tsotella merabe ya batho ba bangwe kudu. Ebile ke na le kgahleho ya ho tseba ka dijo tsa bona, le dipuo tsa bona.

H kena kereke, ho nna ho haholo. Mabaka a ka ke hore ha o kena kereke, o ba ngwana eo a lokileng. O kgona ho tseba ka lentswe la Modimo. O kgona ho tseba se se lokileng le se sa lokang. O kgona ho ba le taba le batho ba bang. Ebile o kgona ho ba e mokaone ho batho ba bang. Le ho ithuta thapelo, le ho tseba hore Modimo o teng ebile o a phela.

Matsatsing a lehono batho ba bangata, ba tlohetse moo ba tshwang tseo. Ha re hane hore kereke e teng, ebile bodumedi bo teng. Mara moo re tswang teng, re tshwanela ke ho tseba. Meetlo ya rena, re tshwanela ke ho e latela. Le matsatsing a lehono.

Eya, kgolong ya ka ke ile ka bopa ka letsopa. Ebile ke ikemiseditse ho ruta bana ba ka. Ho bopa dilo tse di ngata ka letsopa. Hobane ke moo re tswang teng. Ke meetlo ya rena. Bana ba tshwanela ho tseba moo re tswang teng. Bana ba tshwanela ho tseba meetlo ya rona. Re seka lahletsa bana.

Ho ya ka nna. Dikgwedi tse tsheletseng di ngata haholo. E ka be ba re dikgwedi tse, tse tharo. Eya, di kgesolla ya diapereng. Hobane ho apara diaparo tse dintsho letsatsi ka letsatsi. Batho ba o lebeletse, batho ba o nyenya. Ho boima

Ho ya ka nna ho lokile. Hobane ho bontsha hore ba rorisa Modimo. Ba thabile, ba binela Morena.

Ke nahana hore ho bakwa ke hore, ha re beleha, batswadi ba be ba re re nne ma mabitso a rena. Ao a sa tsamaisaneng le ya leloko la rona. Mme rona, rona ba re re na ha re boa thabeng.

Nna ke bona lebollo le se sana serethi matsatsing a legono. Hobane ba tswang teng, ba tshwana le bao ba sa tsweng. Ha ba sa phela ho swana le ba kgale ba be ba tswa lebollong. Ha esale banna ba makgonthe. Ba betsa ba basadi, ba dula basadi makgotla, ba nwa . Ebile ba tsuba le dipatje.

Ha ha loka ho ho hang. O tlameha ho tsebisa batswadi ba hao pele, hore o wa nyala. Pele o ka post-a mo ho di-social media. Hore batswadi ba kgone ho o fa mahlatsi le mahlohonolo. Ba lokelang ho tseba ke batswadi ba hao pele.

Di-funeral tsa matsatsi a lekgone kga di sa tshwara ho ya ka tsela ya Sesotho. Hobane, ha ba boloka, ba fetsa bana nwa dinwatahi. Ha ba fetsa ho nwa dinwatahi. Ha ho sana hlompho di-funeral-eng.